Ha motho a buile maka ka motho e mong, o tlameha hore a fumane ntshe kotlo. O tla tswela ho bua ka batho ba bang.

Motswalle wa ka, rugby ke papadi e monate haholo. Hobane ha o shebelletse o ba le thahasello, thahasello le kgahleho ha o e shebelletse, e monate haholo. Le tsa mepatalo a teng, ke mepatalo a matla a hodimo.

Ha o kena Wi-Fi-ng, o bula Wi-Fi phone ya hao. O tobetsa letshwao la Wi-Fi, e be ha o qeta ho di tobetsa. E tlo hlahisa lebitso la Wi-Fi eo ya ya mahala. O bo tobetsa ho yona ebe e be e kena ho wena. E be e be ba e mong wa batho ba shebellang ntho tseo di batlang le ho batlana le yona mesebetsi.

Nna ke rata difilimi tse lwanang. E be ke di shebella le yona metswalle ya ka. e be ke di ho lona ke di shebella ha bo ha hlano bekeng.

Ke hobane ha re salle morao ka ditaba tse qetang ho etsahala, le hona ho kopa kopo tsa mosebetsi. Ke lona lebaka le etsang re dule re le re le yona founung. Ho kgathatsa mahlo a rona ka mehla.

Ke ikutlwa ke swabile haholo. Hobane difilimi tsa rona tsa Afrika Borwa ha ngata ho mose ho mawatle kwana ha ba nke ba iphe nako ba di shebelle. Empa tsa rona tsa bona tsa mose mawatle, ra kgona ho di shebella ebile re di fa le nako e ngata ho feta tsa rona tsa ka mo.

Mabapi le data e seng kgale ke e rekile e tlo fela bosiu. Ne ke botsa na nka etsa a jwang hore nka fumana data e nngwe pele ena e fela? Hobane ena ha se kgale ke e rekile.

Hore re be le motlakase. Re tlameha ho tletlebela mokhanselara, e be re tletlebele le yona hobane Wi-Fi ke yona e re thusang ka tsona tsena tsa rona tsa dithuto tsa sekolo. Hobane ntle le Wi-Fi ha hona e nngwe re ka ba ra etsa ho etsa dithuto tsa rona tsa sekolo.

Ke ba eletsa ka hore mohala o etsa mosebetsi o potlakileng. Ho fapana le ho ema mela e melelele ho ya dibankeng ho hula tjhelete.

Ho bua nnete fela, Wi-Fi ena makeisheneng mona e tlisitswe phetoho e kgolo hampe dikgwebong tsa rona. Hobane ha jwale ra kgona ho kena ka Wi-Fi re shebe hore na kgwebo tsa rona na di hloka eng kapa eng tse re hlokang hore re ka di etsa. Ha jwale kgwebo tsa rona ke mo di hodile. Re kene marangrang ra sheba hore ho tlameha re etse eng, re lokise eng, re etse jwang. Re kgone ho boela ho reka dintho naheng tse hole, ke yona Wi-Fi ena.

Eya e teng Wi-Fi haufi le mo ke dulang. Ke e sebedisetsa ho etsa dikopo tsa mosebetsi. Ebile mo e leng teng, e bolokehile. Tjhe ha e le virus yona ha ke so e fumane kapa ona molaetsa o ke sa tsebeng na o tswa mothong e ke sa mo tsebeng. Ha o kene o kene ho yona ha e tsamaye e ntse e kgaotsa fela hara nako.

Ke tlo etsa hore ho kena mono data-ng e batle dinomoro tseo di tla beng di entswe ke nna. Hobane o sebedisa data e ngata ho feta tekano. Jwale ha ke entse nomoro tseno, ha nkeke a ba a kena ntle le tumello ya ka. O tlamehile a kene, a bue le nna pele a ka kena. Ke mo fe dinomoro tseo a kgonang ho kena ka tsona data-eng ya ka.

Mohaisane, ntle le mono tlameha re fumane mehala ya thekeng kapa diradio. Re tlo tseba hore na moo re dulang teng na ho ntso etsahalang. Re mamele ditaba ho tswa di-radio-ng. Re tsebe le ha ho na le mesebetsi mona makeisheneng a rona. Re kgone ho tseba ho ntso etsahala tse feng.

Mona ke letsa mabapi le dikarete yaka ya decoder e lahlehileng. Ne ke kopa thuso ho tswa ho lona hore na nka kgona ho fumana e nngwe. Na le na le tlo hloka dintho tsefe ke di romele hore le kgone ho nthusa ka pele ka potlako?